Kulesi simo ngingathola ukuthi obani abangaphansi kwalabalandeli mbumbulu. Ngizame ukuthola ukuthi ingikhomba ukuthi ngifinyelele kubaphi abantu. Uma sengikutholile lokho, ngizobe sengibabhalisa phansi ngibasayinisa isixwayiso sesenzo sabo esibi abasithathile. Uma bephinda, ngiphinde ngibalule nokuthi uma beke baphinda benza isenzo esicishe esifane nalesi kuzoba holela ekutheni baphelelwe umsebenzi.

Indlela esingazama ukusombulula inkinga esibhekene nayo ukuthi sibheke ukuthi yini imbangela yokuthi sibe nengqinamba kule ndlela esikhethile, nokuthi siphinde sivakashele le enye indlela ezinye izindlela ebesingazicabanganga ngesikhathi sisathatha isinqumo. Sibone ukuthi zona kulula kangakanani ukuthi sizizame ukuthi sisebenzise zona-ke okungenani ukuze sizothola indlela yokuthi sixhumane.

Uma kuwukuthi ubaba uSompisi uwumuntu owaya esikoleni, nokwaziyo ukuthi asheshe zibambe izinto zethekhnoloji, angakwazi ukuthi azenzele abheke naku-inthanethi izindlela zokuthi kuhamba kanjani. Izinyathelo ekumele azithathe ukuze alungisele abasebenzi babo ukuthi bahole bashintshe indlela abebehola ngayo. Uma kuwukuthi uwumuntu ongayanga kahle esikoleni, phecelezi illiterate, kanjalo netheknoloji yinto mhlampe anenkinga nayo kungamele ukuthi athole umuntu aqashe umuntu onayo indlela yokuthi azenze le zinto lezi ukuze akwazi ukuthi afezekise indlela yabaholi babasebenzi bakhe, phecelezi a-sub-source-se.

Uma bengazithola bekulesi simo bangalahlekelwa kakhulu amakhasimende. Ngesimo sokuthi kuzobe sekuvela ukuthi kahle kahle amakhasimende engathi engathi a-charge-jwa kakhulu, engathi kuningi kakhulu okufuneka kubona. Inzuzo eyenziwayo, inkulu kunale eyamukelekile. Yilokho nje engikubona ukuthi kungaba isithiyo.

Engingagxila kukhona nje esimweni somphakathi wangakithi ukuthi ngibakhuthaze phecelezi motivation, ngingagxila kakhulu ukubakhuthazeni. Ngingagxila kakhulu ekubaxwayiseni ngesimo sezifo ezithathelanayo. Ekubaxwayisenzi ngesimo sokuzifaka kakhulu ophuzweni oludakayo okanye kunoma yiziphi ezinye izinto ama-drug abuse.